Eli lungiselelo liluncedo kuba kaloku abantu bayahamba eMzantsi Afrika baye kwezinye iikhantri kuba besithi bayokwenza imali. Xana bekwazi ukuthumela imali nokufumana imali kwamanye amazwe loo nto yenza impilo yoluntu ibe ngcono ngoba bayakwazi ukucela imali kwizizalwane nezihlobo zabo ezikwezinye iindawo ze imali bayifumane kungekudalanga.

Le mali yimali etsalwayo ngumqeshi ukukhawulelana okanye ukuncedana nemini kaxakeka mhlana waze wangakwazi ukusebenza ngenye imini ukwazi ukuyowuela ku-Department of Labor ukwabelwa kule mali ibitsalwa ngumqashi. Okanye mhlana waze waphelelwa ngumsebenzi ungabi nayo into yokuzondla uzawukwazi uyokucela isabelo kule mali.

Kuyimbono entle ukuba nale ngxowamali kuba akuhlali kukhona imali xa umntu aswelekayo. Ingxowamali ekumila kunje isusa iingxaki ezininzi nezinkulu kusapho, ithathe ibeke yenze umsebenzi lula kusapho.

I-inshorensi yemoto ibalulekile kuba mhla ungena engxakini ngemoto yakho, i-inshorensi iyakunceda ikulungiselele imoto yakho. Kuba imali yokulungisa imoto ayihlali ikhona. Ngoko ke i-inshorensi inceda apho wena ungakwazi khona ukufikelela.

Izinto endizijongayo nezibalulekileyo kukuba ndithi ndawubhubha ndikwazi ukungcwatywa ngesidima nesithozela lusapho lwam. Imali endiyibekayo ikwazi ukuncedisa kwimfundo yabantwana bam. Enye imali ikwazi ukubondla abantwana bam xana ndingasekho.

Umama obolekisa ngemali ezalayo ekuhlaleni kulula ukufumana imali kuye kunokuba ndiye ebhankini. Umama osekuhlaleni akandifuni mpepha, umama osekuhlaleni undinika imali ngalo mzuzu endiyifuna ngawo. Umahluko omkhulu yi-interest. Inzala yoomama waselokishini ithe chatha kuneyasebhankini kodwa ke umama oselokishini undinceda kakhulu ngakumbi xa ndingenalo ixesha lokuya ebhankini.

Mastandi, ndiyacela eli xeshana ndisagaxeleke kwiingxaki ezithile ezindenza ndingakwazi ukubhatala imali yengqesho yendlu endihlala kuyo. Andinayo enye indawo endinothi ndiza kuya kuyo. Ndixhomekeka ke kule ndawo endihlala kuyo njengangoku. Ndicela undiphe ithutyana ndikwazi ukukubhatala imali yengqesho, ukuyibhatala kona ndiza kuyibhatala futhi andizubaleka. Ndiza kuthi xa ndikwazile ukuyidibanisa ndikunike iyonke okanye ndikunike ngezavenge.

Iingenelo zokuba neinshorensi yokufumana unyango ibalulekile kakhulu kuba ukungaphili kwakho xana ungakwazi ukuya kumacandelo karhulumente, uyakwazi ukuya kumacandelo abucala. Aze lo macandelo afumane imali kwi-inshorensi yonyango.